Mina njengoba nje ngiwumZulu, umculo wethu lo wendabuko mawuye wadlala sihlangene nje kuba mnandi kakhulu ngisho kuthiwa nomndeni nihlangene njengomndeni bayosukuma bagiye abagiyayo kugidwe kube mnandi. Nje akwenzeki nje kuthiwa hhayi bazohlala phansi-ke makudlala nje umculo wethu wonk'muntu uyajabula ngisho kuthiwa sikuphi ngabe uhlangane nomndeni, ngabu'mcimbi emcimbini-ke futhi-ke idlalwa kakhulu ngoba kusuke kuwumsebenzi noma emsebenzini kakhulu nje, kuba mnandi kakhulu. Kuyabasondeza abantu ndawonye, kugidwe kube mnandi wesifazane balilize nje kuyinte'nhle kakhulu.

Hhayi imvunulo yethu ibaluleke kakhulu kithina njengabantu abangamaZulu. Njengomuntu nje owakwaZulu kubaluleke kakhulu ukuthi ube nayo imvunulo futhi mawuyifakile impela uzizwa nje uwuye umZulu nje uba naleyonto nje ukuthi ngakho inhle kakhulu into yethu iyathandeka nje futhi angazi ngingachaza ngithini uyaziqhenya nje ngokuthi ngumZulu, ngisizwe sakwaZulu, ngiyindlu yakwaZulu. Ngakho imvunulo yethu inhle iyathandeka kanti futhi ihamba neskhulu isithunzi.

Uzizwe jabule kakhulu njengoba nje eyenzelwa lo mcimbi noma leli siko. Lisho kukhulu kuye futhi kakhulu njengoba ekhula engenele budodeni. Kuyinto ayijabulelayo naye ukuthi naye usesoba kanye nabanye obhuti bakhe nabafowabo abadala, abukele kubo.

Njengoba sekukhona loku lokho kuxokozela ngenxa yokuthi abantu bakhulele ey'ngafani uyathola ukuthi umndeni omunye uhlala emakhaya noma ey'ndaweni ey'semakhaya omunye uhlala emadolobheni ngakho imibono ayifani. Ngoba omunye ukhulele ukhule engenawo amasiko kakhulu kanti labaya basemakhaya bagxile kakhulu emasikweni bayawalandela ngakho lokho nje nganomthelela omubi kakhulu mathiwa ekuhlonipheni noma ekuhlonishweni kwesiko lapho kushoniwe khona ngoba bafuna ukwenza izinto ngey'ndlela ezingafani.

KwaZulu, kwaZulu kujatshulwa impela kujatshulwa kakhulu kugiywe ayalwe umuntu wesifazane abaphiwe nemali umndeni nay'hobo nje Kube yinto enhle ebukwayo kakhulu. Adluliselwe ke ekutheni manje useyintombi njengoba ekhonile ukuthi aziphathe kahle kwaze kwafika kule minyaka afike kuyo kusuke kubongwa ehalaliselwa kanti futhi-ke ekhuliswa ngaso leso sikhathi esifanayo.

Ukubaluleka kwendima yobulili ibaluleke kakhulu leyonto ngoba kufanele umuntu nomuntu ekhaya njoba ninobulili obungafani ngeke nenze imisebenzi efanayo ngokwesintu, nje kuyadingeka ukuthi umuntu nomuntu ayazi indima yakhe ayidlalayo njengoba suke kuhlangenwe. Abesifazane banomsebenzi wabo ohlukile nabesilisa ngokunjalo banomsebenzi wabo naseyinganeni nazo baba bebe nomsebenzi wabo. Kugcina kunebhalansi emndenini noma nje endaweni ukuthi, ya, ukuxokozela kuyabangwa umsebenzi ukanjani kanjani umuntu uyazi ukuthi kufanele yenzu'kuthi nobani kumele enzukuthi.

Angicabangi ukuthi kukhona ukudla okanjalo okuya ngokuya kuthiwa akusavamile njengamanje, esikhathini samanje. Into nje ilele ekuthenini uhlala kuphi ngoba angeke vele zifana'iy'ndawo. Mhlawumpe mawuhlala emadolobheni kunezinto okade wagcina ukuzidla noma ukuyibona kodwa makungathiwa uya emakhaya yonkinto nje evamile basayidla ngakho, akukho ukudla engathi akusavamile njengamanje esikhathini sanamuhla.

Ukukhuluma nje iqiniso makuziwa ey'ndabeni zezangoma, namadlozi nje into engakay'qondisisi kahle ngakho angeke ngikhonu' kufaka umbono wami ngento kwanami engingayiqondi kahle ukuthi ithina kahle kahle.

Kufanele ningambhekeleli umntwana njengoba nje eshintsheleni ukuba ngowesifazane kufane nimusize nimluleke la eningamluleka khona, ningam'bhekeleli nje kuphela. Banaye ngaso sonke isikhathi kuze kube layini obonakhona ukuthi yena usekulungele kahle noma sengakhona ukuthi ayimele azenzele yena ngokuphelele.